Mhlana isitimela ebegade ngisilindele siladelwa, ngazizwa ngisilingeka kancani, begodu ngingaphatheki kuhle ekuthomeni, khulukhulu ngombana nganginemisebenzi eqakathekileko ekumele ngiyenze. Ngazizwa ngitshwenyeka ngokungafiki kwaso ngesikhathi, okwenze bona iinhlelo zami zibambezeleke, kodwana-ke. ngahlala ngazama ukuthula nokubekezela. Ngabuya ngacabanga ukwenza okuthileko ngesikhathi lesi, ngafunda incwadi, bese ngalalela nomvumo, ukuze ubujamo lobu, bungangiphathi kumbi khulu.

Nakungathiwa iintimela aziladelwa nakanye, iimpilo zabantu bezingabalula khulu. Abantu bebangekhe batjharangane, bakhathazeke ngokufika emsebenzini ngesikhathi, begodu bangabi negandelelo lokuphundwa ziimfundo zabo. Ukuthembeka okunjalo bekungabavulela ithemba, kubenze bazizwe batjhaphulekile bakwazi ukuhlela amalanga wabo kuhle, begodu basebenzise isikhathi sabo ngokuhlakaniphileko. Imizwa yokuthula ukwaneliseka, kanye nethemba, beyingabonakala ebujameni obunjalo.

I-rail yard, yindawo yokugcina iintimela. Iyindawo ekhethekileko lapho iintimela zihlanganiswa khona, zilungiswe, zigcinwe, begodu zilungiselelwe ukukhamba. Ungayiqala njengendawo yokupaka nendawo yokulungisa iintimela.

Abosonjiniyera, bakhetha indlela encono bese bahlola inarha, inarha ilinganiswa begodu ibunjwe ukuze kubenenzinzo. Kufakwa amatje aphukileko ukuze asekele isiporo, begodu asize ukuminyelwa kwamanzi. Kufakwe amabhimu neenkuni, ikhonkhridi nofana iinsimbi ukuze isiporo sibe nokutjhiyatjhiyana ngokwebanga okufaneleko. Iimporo zesimbi zifakwa phezu kwamabhimu begodu abotjhwe ngeenkrufu. Iimporo ziyalinganiswa, zinqophiswe, begodu zihlolwe ukuphepha ngaphambi kokusetjenziswa.

Abaphathi beentetjhini zeentimela, balawula ukukhamba kweentimela, baqinisekise ukuthi iintimela zifika begodu zikhamba ngesikhathi. Batjheja abakhweli bona balandela amatshwayo wokuphepha. Baphatha izinto ezirhabekako njengengozi, babuye babize irhelebho. Banikela imiyalelo eqaqileko, ngokufundisa abakhweli mayelana nokugibela, nokuhlika eentimeleni ngendlela ephephileko. Baqinisekisa bona iinsiza zokuphepha, ziyasetjenziswa ngasosoke isikhathi.

Iye, ngokwazi kwami iintimela zinamavili njengeenkoloyi, kodwana amavili wazo enziwe ngeensimbi, ukuze zikwazi ukukhamba eemporweni nazo ezenziwe ngeesimbi.

Ngiyavuma bona abantu bangafunda eengozini ezenzeke eentetjhini zeentimela, ngencayokuthi lapho kwenzeke khona ingozi, abantu bafunda ukubaluleka, ukulandela imithetho yokuphepha, njengokungatjhideli eentimeleni ezikhambako. Ukulalela iinyeleliso, kanye nokusebenzisa iindawo ezivikelekileko zokulinda, nofana ukukhwela eentimeleni. Iimfundwezi ziyasiza ukuthi iingozi ezifana nalezo zingenzeki godu, begodu zikhuthaza abantu ekubabakhweli abahlakaniphileko nabaphephileko.

Nangingenza umgadangiso zokuphepha esitimeleni, ngingakhuluma ngezinto ezihlanu ezilandelako, kokuthoma kulandela imithetho yesitetjhini, ngoba kuqakathekile ukulalela iinyeleliso zabaphathi bezokuphepha. Kwesibili ungatjhideli khulu esiporweni sesitimela, ngokuhlala emkhawulweni ovikelekileko wokulindela. Kwesithathu ungeqeli estimeleni esikhambako, ubenesiqiniseko sokuthi isitimela sijamile ngokupheleleko, ngaphambi kokungena nofana ukuphuma. Kwesine kugcina izandla zakho, nezinto zakho, ngaphakathi ukuze ubalekele ukulimala ngesikhathi isitimela sikhamba. Kwesihlanu kubika kubaphathi bestetjhini, izinto ezingakajayeleki nezisolisako, nofana ezingase zifake abantu engozini.

Ama-platform weentimela akhiwe ngalendlela, imiphetho ephakanyisiweko yakhiwe ngokuphakama ngokulinganako neminyango yesitimela, ukuze abakhweli bakhwele ngendlela ephephileko. Imida etjheli yokuphepha ipendwe phasi, ukuze ikhombise abakhweli lapho ekufanele bajame khona, kude nomphetho wesiporo. Iindawo ezingatjheleliko zenzelwe ukuthi abakhweli bangatjheleli ngitjho nanyana kumanzi phasi. Iimvimbelo ezinjengeminyango yeentreni, nofana amaboda, avikela abantu ekuweleni esiporweni. Ukukhanya okuhle, namatshwayo aqaqileko, asiza abantu babone kuhle, khulukhulu ebusuku. Iinsiza zobujamo oburhabileko ezifana nama-alarm, amakhamera neendawo zokubawa isizo, zisiza abakhweli ukubika iingozi msinya.

Iintimela zivame ukubhadelwa ngentengo ephasi khulu, ngombana zithwala abantu abanengi ngesikhathi sinye, begodu zikhamba emzileni enqophileko ngaphandle kokujama kanengi. Iimbhesi ziphakathi nendawo ngentengo, zibuyela eendleleni ezijayelekileko, begodu zijama eendaweni ezinengi. Ngakho intengo yazo iphakeme kancani kuneyeentimela. Amateksi abiza khulu, ngombana athwala abantu abambalwa, begodu aya poro! lapho umuntu afuna ukuya khona.